Ke go itlosa bodutu le go rarolla mmele.

Ee, go fokoditse haholo go metšhameko ya namana.

Motšhameko wa kgati, diketo, dithini, tennis, balo, kgwele ya dinao.

Metšhameko ya gompieno e tšhamekiwang ha e tšhwanetse e tšhamekiwang ba go le gona dikgapo di tseno di dintsi tse dilo tse di tladiwang mo gauteng ga di sa tshwanela tsa kgale tennis-e di farologana.??????

Metšhameko ke rata motšhameko wa mogala wa kgati ka gonne le tšhameka le nne tse le bua le opela go monate.

Metshameko ya mo inthaneteng ke di-game ya gona e tumileng ke , Candy Crush.

Motšhameko wa mo inthaneteng oleng wa me wa mmamoratwa ke Candy Crush.

Metšhameko e mengwe e tlhoka data gore e dire empa e mengwe ga e tlhoke data jaaka Candy Crush o kgona go e tšhameka go sena data ga e tlhoke data gore o tšhameka.

Fa osa batle go reka data ya tlhotlhwa godimo o tšhameka metšhameko e sa batleng gore o dirise data ko internet.

Bogologolo e be e se teng ka gonne bogologolo go ne go sena thekenoloji.

Dikotsi tsa metšhameko ya mo inthaneteng ke metšhameko e ya go dirisa madi. Metšhameko ya go dirisa madi ha ya go lokela e kotsi .

fa batho ba kwa magaeng ba palelwa ke go tšhameka metšhameko ya mo inthaneteng ka gonne batho ba magaeng inthanete mo go bona e slow. Technology ha e tle metšhameko bonolo e banka e tshamekang ke bo di-Candy Crush esa batleng madi e sa batleng le data.

Nka bopa metšhameko evesa batleng madi le data mo inthaneteng o fetolang maphelo a batho bano e tšhameka go ntsha bodutu fela.

Dikotsi tse re kopanang le tsona fa o fetsa diora le diora kwa ileketeroniki ke gore o tle o feleletsa tlhaloganyo. O ba le bothata ba tlhaloganyo ba le bothata ba matlho, o ba le bothata ba go utlwelela.

Metšhameko jaaka yaka jaaka go tshwana le kgato o thusa golo mo mmeleng ya rena ka gonne otlolola mmele.???

Motšhameko wa kgati tenese, le volleyball, jwalojwalo.

Motšhameko wa tenese o tshamekiwa o farologane go na le di-tin go na le letlapa go na le go touch-na fela. Go tšhamekiwa botlhe ba ba teng hae kgethe le na le e pala ka go lekana fa o le lesome lepa la ka ka botlhano botlhano la tšhameka.

Motšhameko wa go tlola mogala o tšhamikiwa ka o tlola o tšhwanetse go tsamaya go thoma mo maotong mogala o beiwa mo maotong la tlola o ntse o ya o beiwa lethekeng o beiwa tlhogong. Go ithuta gape ka gore o o be o tseye o be le matla ka gonne wa tlola gonne fa go sa lekaneng lekane go ya ko godimo.

Mekgwa e o nka dirang gore motho a nne a itekanetse ko ikotlolla ka metlha le matsatsi le go ja le dijo tse netefatseng tse di phepa tse di agang le mmele.